Amanye amayeza esiNtu siwabonile eluncedo, sawabona engenabungozi ngexesha leCOVID-nineteen. Ukuze la mayeza sikwazi uwafumana ekhemesti, abantu funeka bathathe unyathelo badibane neSebe lezeMpilo, bathethe ukuba kukho amayeza athile aluncedo and ebanonqwenela ukuba afumaneke ezikhemesti. ISebe lezeMpilo olwalo umsebenzi ukuba bahlole benze uphando ukuba ngenene nangenyaniso la mayeza ayanceda, la mayeza akanabungozi. Xa isebe ligqibile uphando lwayo lenze ke ngoku bona ngokwemithetho yawo ukuthi la mayeza afumaneke ezikhemesti ukunceda uluntu.

Xana kukho umlilo ematyotyombeni kubalulekile ukuba wonke umntu aphume ngaphakathi ezindlini, ngoba umlilo wasematyotyombeni ukhawuleza athungelane ngokukhawuleza. Ningazama iinzame zokuzama uwucima ngamanzi ngalo mzuzu nilindele uncedo, kodwa kubalulekile niyazi ukuba kuyingozi ukungena phakathi kwindawo ohlala kuyo kukho umlilo usithi uba uyosindisa iimpahla zakho. Mela kude. Ukuba uyakwazi ucima ngamanzi, ugalele amanzi ube ungaphandle ungekho phakathi kwindawo etshayo. Lindani uncedo nibe niyazi uba nabantwana nibabeke kwindawo ekude kunomsi womlilo.

Akuvumelekanga ukuba usebenzise iyeza likagqirha kunye neziyobisi. Iyeza likagqirha fanele lingene emzimbeni wakho lincede wena kule ndawo funeke liye kuyo. Xa uzayixuba kunye neziyobisi, kuphelisa umsebenzi wolaa ncedo lelaa yeza. Ithi ke loo nto leyo iziyobisi zihleli zicutha ingqondo yakho, zicutha indlela asebenza ngayo amalungu omzimba wakho, xa uzawudibanisa into funeke ikuncedile kunye nento ekwenza ukuba ungasebenzi kakuhle amalungu omzimba wakho awuzukwazi ke ngoku ufumana olu ncedo kufuneke ulufumene kweli likagqirha iyeza.

Ixhaphakile into yoba ufumane amayeza kwezinye iivenkile ezingezokhemesti amayeza afanuba afumaneka ekhemesti. Yingozi ke leyo ingekho semthethweni, kodwa siyabona iye ixhaphaka kwiindawo esihlala kuzo. Asiyikhuthazi ke ukuba abantu bathenge kwezi venkile. Umntu makahambe ayofumana iyeza ekhemesti, ngoba ezi venkile awuyazi noba bathengisa ubuqu belaa yeza okanye into efana nelaa yeza ucinga wena lilo lifumaneka ekhemesti.

Urhulumente angaphucula kwisebe lezomthetho, ngoba abantu abahlasela abasetyhini ininzi lalo luphela nokuba umfazi uhambile wayomangalela kodwa abahlaseli baphela bephuma. Ithi loo nto ikhona ingxaki kwiSebe lezoMthetho. Urhulumente makaqwalasele ukuba kutheni abantu abahlasela abasetyhini bekwazi uwuqhatha umthetho baphela bephume ngaphandle. Ukuba kunogxinisisiswa ukuba bavaleleke bangaba lingacutheka inani labantu abahlasela abasetyhini.

Amayeza okugonya kuyawanciphisa amathuba okugula yiCOVID-nineteen, ngoba xa ugonyiwe ithi loo nto leyo intsholongwane ifika emzimbeni wakho sowufumene ukhuseleko. Ayizufika ngamandla wayo wonke ngoba sewunayo into enqandayo ephakathi emzimbeni wakho, enqanda uhlaselo lwayo intsholongwane. Ithi loo nto fanele abantu bahambe bayogonywa kwenzele kunciphise usasazo leCOVID-nineteen.

Hayi, andicingi ukuba iikliniki ezisemaphandleni ziyafikeleleka ekuncedeni abantu abadinga amacebiso ngendlela yokumelana noxinzelelo. Ingxaki yokuqala ikwangabantu basemaphandleni, ngokuba bona abayiqondi kakuhle indaba yesigulo soxinzelelo ngokwengqondo. Xa umntu ephethwe zizifo ezidibene nengqondo baye bakhawuleze bakholelwe kwiinkolo ezifana nokuthakathwa bangamsi umntu koogqirha ukuze akwazi ufumana iingcebiso, ukuze afumane iindlela zokunceda ayidingayo ngokwezempilo.

Eyona ndlela ikhawulezileyo ukuba umntu afumane uncedo xa omnye owenzakele nokuba uphi na kukuba ukhawuleze ufowunele i-emergency services ezisefowunini wakho, u-one one two, apho uzochaza ukuba le emergency ingeyiphi na imeko ukwenzele bakwazi ukudibanisa noncedo olukufuphi kwindawo okuyo.

Iyakwazi uba yingxaki indaba yofuna umongikazi oqeshiweyo imini nobusuku. Iindleko zokuqala zokuba imali inqabile, umongikazi funeke erholisiweyo ngemali. Iye ibe yingxaki kusapho oluninzi ukuba imali izawuvela phi yorholisa umongikazi lo uqeshiweyo ubusuku nemini ukwenzele ancedane nabazali abolupheleyo.

Ewe, wayekhona umntu okwazi unika abafundi uncedo lokuqala. Iinto ze-first aid kit bezihlala kwiofisi kaprinsipali. U-secretary ukhona ukwenzele uba naxa kukho neyiphi na ingozi eyehlele umntana esikolweni kubalekwe asiwe kuyo azokwazi ukuba enze i-first aid kumntana lowo, kwandulwe kufowunelwe abazali bomntana.